Ndisenokucela omnye umntu. Uba ukhona umntu endingamthumelela le mali ebendizobhatala ngayo ekhadini lakhe, abe yena sele endibhatalela. Xa inokwenzeka kanjalo ndingazama elo cebo. Xa kungenokulunga ngolo hlobo, ayikho enye indlela endingenza ngayo ngaphandle kokuba ndizame uyothenga kwenye indawo.

Ungaqala kwimalini ukubhatala umbutho? Eyona mali enokuba ncinci ukuyoma ndawoni abantu abanokukwazi ukungenela ngayo?

Ndithanda ibhanki yakwaCapitec, eCapitec Bank. Ilula ukuyisebenzisa, yonke into iyenza lula. Noba andinalo ikhadi ndiyakwazi uba ndibe nendlela yokuthenga engasebenzisi ikhadi. Kulula, kulula kwiCapitec Bank. Yonke into ivele indenzele lula.

Hayi, abayiqondi. Abayiqondi. Abaye babone isizathu sokuba ubani abenayo. Akaboni kubaluleka kwayo kangako. Abayiqondi kakuhle uba isebenza xa kuphi.

Eli khadi lizenza lula izinto kuba uthenga noba kuphi. Khupha phi imali noba kuphi. Kwaye liyakhawuleza ekuthengeni noba kuphi.

Ndingathi makathethe naye, lo mbolekisi wemali, amcacisele. Xa engamameli okanye ebubeka engozini ubomi bakhe, kulapho ke ngoku ndingathi makathethe nabangaphezulu, abasemthethweni. Abajongene nokunceda abantu ababoleke imali kubabolekisi bemali ngoba aba babolekisi abekho semthethweni.

Ingakwenzela lula le app kuba uyakwazi ukuthumelela umntu imali efowunini usebenzisa yona. Uyakwazi nokukhupha imali ungakhange usebenzise ikhadi, uncedwa yile app. Uyakwazi ukunyusa imali okanye uhlisa imali onokuyisebenzisa ngosuku. Zonke ezi zinto uzenza kule app ungakhange ukhuphe mali, kungakhange kufuneke ukuba khwela uye edolophini uyokwenza loo nto.

Ndikucebisa ngale ndlela nje kuba ubomi bufutshane. Umasingcwabane ubaluleke kakhulu kuba awulazi ingomso. Awazi imini ozongcwaba ngayo okanye ekuzofiwa ngayo kokwenu, ngoko kubaluleki uba umasingcwabane ube naye kuba ingomso asilazi. Xa uhlala unaye kuthi noba kuyaqubulisa ukufa, ukwazi uba ube nendlela yokungcwaba.

Ndingathi makaqhagamshelane okanye azame ukubhalela abanokumnceda, abenzelwe ukunceda abafundi abangenokwazi ukubhatala. cebisa uba enze ngolo hlobo.

Kwahlukile kuba ikhaya libaluleke ngaphezu kwayo nantoni na. Uba nendawo yokuhla xa unekhaya ngoko libalulekile kuye nabani na ngaphezu kwayo nantoni na enye. Yindawo apho ubani akwazi uba abe nendawo yokuhlala. Asenokuthi noba izinto azihambi kakuhle kodwa ayazi uba kukhona indawo efana nekhaya apho azawufumana khona uxolo.

Kubenze lula ubomi oku kuba i-airtime iyaphela noba kusebusuku apho ungenokwazi uya evenkileni, ube uyidinga. I-airtime uyakwazi ukuyidinga ngemini imozulu imbi ngayo, ngoko uyakwazi ukuyithenga ngoku usendlini. I-airtime uyayidinga noba awuziva mnandi. Ngoku zonke ezi zinto izenze lula kuba inoba kukhona le miqobo, uyakwazi ukuba uyithenge i-airtime efowunini.

Kuba ibingekho enye indlela ebendingenza ngayo, ndicinga uba sesona sigqibo sobulumko esi ukuze ndikwazi ukuba ndihlawule yonke imali, ndikwazi nokuqhubeka nemfundo.

bona ubungozi apha. Inkampani xa ikuqesha ayimelanga ifune imali kuwe kuba usafuna umsebenzi, ngoko bukhona ubungozi xa ifuna imali kuwe. Isenokutshona loo mali ube uyibolekile. Usenokufaka abanye abantu, naba bantu ubafake engxakini. Ngoku isenokwenza umonakalo omkhulu le nto.